Ndingamcebisa umazisa ukuba kubalulekile ukuba abe neempepha zakhe ezizodingeka ezifana ne-ID, ikhadi lebhanki kunye ne-payslip yasemsebenzini lowo awusebenzayo. Ezo mpepha zenza umsebenzi ube ngcono kakhulu kuloo mntu uzokuvulela ikhredithi.

Zininzi kodwa ke ezona endinozichasa zezi zokuba xa umntu efuna ukuthenga into engaphaya komrholo athi awufumane, ukuze akhawulelane neemeko uye afumane ikhredithi. Kuba ke into yoba umntu ahlale egcina imali mihla nezolo iye ithathe ixesha elide. Ngoko ke ikhredithi yenza izinto zibe lula ngoba uyifumana kuqala, uyifumana kwakho wenze le nto ufuna uyenza, xa ugqibile ibe ngona ubhatalayo.

Ndingaziva kakubi kakhulu kodwa ke zininzi iindlela onothi ukhawulelane nazo nale meko meko. Imeko, indlela yokuqala kukuba ubhatale elo tyala unalo. Ngoko ke ngolibhatala nje noba awuligqibanga i-credit score yakho iyawunyuka, unyuka kwayo ikunika amathuba amanintsi kakhulu ukuba mawufumane ikhredithi le uyifunayo.

Eyona nto ethi idingeke yi-ID yakho qha. Ezinye iibhanki ke ziye zifune ukuba ube nemalana onothi uyifake ukuze igcine iakhawunti yakho yebhanki ivuliwe, kodwa ke into ebalulekileyo kukuba uye ne-ID yakho kuphela.

Esona sizathu esithi sinkqenkqeze phambili kukuba ibhanki iye igcine imali , iye igcine imali ikhuselekile kwiinto ezininzi. Noba ikhadi lakho uye walilahla ungayokwenza elinye elitsha uphinde uyifumane imali yakho. Noba uthe ngelishwa wakhuthuzwa uye uphinde kwakhona ulifumane ikhadi lakho. Kodwa xa kwezo meko unemali, amathuba oba uphinde uyifumane mancinci. Kwaye ke iindawo ezinintsi ngoku emisebenzini ziye zingafuni ukubhatala imali ngesandla ngenxa yobukoli nenkuthuzo ekhoyo kule mihla, ngoko ke ibhanki iye incede kwezo zinto.

Ndicinga yinto elungileyo kakhulu kuba akhona amathuba othi xa uthe walahlekelwa likhadi lakho lebhanki ungayenza nakwimfonomfono yakho ufumane elinye ikhadi. Ngoko ke ukuze lithunyelwe kuwe kufuneka kubekho idilesi. Loo dilesi iye yenze izinto ngcono kakhulu kuba ibhanki ilisa endlini yakho.

Andinoziva kakubi tu kuba ke kule mihla siphila kuwo iindlela zothi uphinde ulifumane ikhadi lakho ledebhithi ziye zibe lula kakhulu. Kwimfonomfono yakho uye ulimise ikhadi lakho emveni koko ungene phakathi ebhankini ucele bakwenzele elitsha.

Xa inothi ibhanka iginye ikhadi lam ndingahamba ndiye ngaphakathi ebhankini apho banondinceda khona.

Ndingamcebisa ndimkhombise eyona bhanki iye ibe neendleko ezincinci xa ukhupha, ufaka okanye ugcina imali khona. Ndingamcebisa ngomxelela ukuba udinga ntoni into efana njenge-ID okanye isazisi sokuhlala kunye nemalana ezothi igcineke phakathi ebhankini ukuze ihlale ivulekile.